Izikole zingaqinisekisa ukuthi abafundi bayazibandakanya emidlalweni kumbe kwezemidlalo ngookusabalaliswa kolwazi lwezemidlalo kanye nokugqugquzela bonke abafundi ukuthi bazibandakanye. Lokhu kugqugquzelwa kumele kwenziwe njalo njalo. Izikole zingaphinde zandise izinhlelo zazo zemidlalo ukuze kwande amathuba kubafundi. Izikole zingaphinde zigqugquzele ukuthi imdlalo ibe lula iphinde ikwazi ukuveza amakhono, kepha uma kukhona abangazibandakanya, isikole kungamele sibagqugquzele kumbe kuhlalwe phansi nabafundi kuxoxwe ukuthi kungani nanokuthi bengakuthola kanjani ukwesekwa.

Imidlalo yezingane ikwenza kube lula ukwenza abangani ngenxa yokuthi le midlalo igqugquzela izingane ukuthi zazane kangcono ziphinde zikwazi ukuxhumana nokwakha amakhono abalulekile okuxhumana nokuzenza izingane zikhululeke, zikuthokozele ukuba ndawonye ziphinde zazane. Le midlalo iye yakhe ubumbano, ukwesekana, kanye nokuphilisana. Iphinde kube yinto lezi zingane eziyithokozelayo kumbe emnandi ngenxa yobulula bokuyidlala nentokozo eziyithola uma ziyidlala ndawonye.

Mina, umdlalo mina engangithanda ukuwudlala ngiseyingane kwakuba umayi.cashelana Lo mdlalo ngangukhonzile ngoba ngangiqonda futhi ngangazi ukuthi umdlalo esasiwukhonzile mina nabangani bami ngenxa yokuthi kwakuwumdlalo olula, umdlalo owawumnandi futhi umdlalo isikhathi esiningi esasiwuthokozelele ukuwudlala ngaso sonke isikhathi. Sasudlala isikhathi eside, kwakumnandi ukucasha ey'ndaweni ey'thile, sibaleke sigijime. Kukho konke lokho, kwakumnandi lokho kuphinde kudala, kuphinde kudale ukuthi ukwethembana nentokozo nokuthandana.

Mina ithrendi engike ngayibona yokuzivocavoca kwi-inthanethi, bekuyithrendi yokuzivocavoca ngokushaya ukuzivocavoca okubizwa phecelezi ngama-push up angu-thirty-five. Angifuni ukuqamba amanga ngithe uma ngiyibona le threndi, ngayibona engathi ilula, ngike ngayizama nami. Kuy'nsuku ezilandelayo ngiyizama kuke kwaba nzinyana kepha ngiyabonga ithuba lokuyizama ngoba kungenze ngabona ukuthi kumele ngiy'vocavoce. Ngithe uma ngizama ngiqhubeka kancane kancane, yize ngingakafiki ku-thirty-five kodwa kancane kancane akusafani umzimba usuyajwayela, sekuyobonakala umehluko, futhi-ke, kuyinto emnandi.

Izikole zingaqinisekisa ukufinyelela okulinganayo kumakhodi ezemidlalo ahlukahlukene. Okokuqala, ngokwenza isiqiniseko ukuthi bayigqugquzela imidlalo ekhona kubo bonke abafundi, hhayi kubafundi abathile. Okwesibili, ukwenza kube lula ukuthi bonke abafundi bakwazi ukungenelela noma ukuthatha iqhaza kuleyo mdlalo thile. Uma kuyimidlalo ithi ayithi ukuba nzimana, okungcono abaqhakambise abafundi abatshengisa ikhono noma uthando lokuyenza leyo midlalo, kunokuthi kunokuthi baqhakambise abafundi abathile.